Motswadi, rona mona bankeng ya rona rena le ntho eo hothweng ke fixed deposit-e le goal save. Jwale hee ka fixed deposit-e ena le ya, hore na o batla ho tsetela tjhelete ya hao nako e kae? Mohlomong re re ke three months-e, ena le percentage ya six percent-e. Ebe rena le ya six months-e ena le percentage mohlomong nine percent-e. Ebe rena le ena ya twelve months-e eleng selemo. Ebe yona ena le percentage ya ten percent-e. Yona e sebetsa tjena, ha o ntso tsetela tjhelete ya hao. Ha o kgone ho e ntsha mahareng a kgwedi kapo mahareng a selemo fela. Empa ka goal saver, ha o save-a feela. Tjhelete ya hao e kgona ho ha monate nako e nngwe le e nngwe.

Eya, nna ho ya ka nna. Ho ya ka tsela eo e seng ke boneng tlhahlobo ya mokitlane. Atjhe, kannete ke a kgotsofala hobane ke kgona ho etsa ka mokgo bona ba e hlalositsw eng ka teng. Ke mamela hantle, ke be ke ela hloko dintlha tsa bohlokwa tseo ba di buang. Empa ka nako e nngwe akere rona rena le ho fetisa dikgwedi tsa ho kgutlisetsa tjhelete eo ene e re e kadimme. Jwale interest-e etse hantle tjhelete . Ke bona e se e nyolohile ntle le tsebo. A se ka moo re buileng ka teng.

Ho ya ka nna, ka mokgo o kadimisanwang tjhelete kajeno. Ke ne nka hlahisa tlhahiso ya hore mohlomong diporesente tseo tsa interest-e ke di ye tlase hobane tjhe, kannete moruo wa naha ha o dumele. Ebe jwale ha o nkile tjhelete e ka mohlomong twenty ranta ebe e kgutla ele forty ranta hape, atjhe e ba tjhelete e ngata haholo. Mme jwale batho ba ka bongata ba se ba hloka tjhelete. Sena se etsa hore batho ba phele ka dikoloto. Jwale ha ekaba mohlomong, mme poresente ele nngwe nyana ke tsebe hore mohlomong ha ke kadimme twenty ranta ke tla kgutlisa mohlomong twenty-one ranta. Ha jwale ekaba betere haholo.

Tjhehe, batho ha ba ikgethele ho kenela UIF. Empa ho ya ka moo o sebetsang teng hore bona ba kgona na hore ba o patala . Ke bona ba tlamehang hore ba o jwetse hore ba o hulela UIF. UIF ena o ka tseba hore ba ho hulela jwang? E ka hlaha mona payslip-ong ya hao hore o hulelwa UIF ebile o tlo e fumana. Le hape marangrang. ena le website o ka o ka kgonang ho sheba hore na e ntse e patalwa hantle kapa jwang? Na o tlo e thola tjhelete ya UIF ha o ka etsahala hore o fellwe ke mosebetsi o hae.

O tlameha ho ela hloko hore na batho bao o ba kgethileng, mabitso a bona a hlahella hantle mono? Ebile ba tsebe hore hona le dintho tse fapaneng tsa insurance jwalo ka bo primary beneficiary eo a ka fumanang tjhelete eno ha o qeta ho hlokahala. Ebe hona le contingent, ena yena o tla fumana tjhelete ena ha ele hore enwa e neng o mo beile yena ha a sa leyo. Ene le primary ya hao.

Hore o be le App-o. O tlameha hoba le founu ena e hothweng ke smartphone. Ke yona e dumellang di-App-o, hape o tlameha o be le data ya hore o kgone ho kenya App-o eno ya hao founung mono.

Jwalo ka motho a qalang ho reka ntlo, re tlameha re shebe pele na tsa boemo ba tjhelete ya hao di eme jwang? A na oa qualify na ho reka ntlo? Ebe ya bobedi, re a tsamaya re lo sheba ntlo eno hore na yo loketse na? Ebe ka mora moo, be re sheba na hore oe rata ha kae? Ebe re sheba le di-offer tse ding tsa hore o tlo kgona na ho afford-a ntlo e etsang boleng ba bokae? Ebe jwalo wa kgetha. Ha ebe le teng o kgona ho e reka cash-e, hona le di-offer tse ding tse jwalo ka bo di-loan-o. Na o tla kgona ya bokae? O tlo kgona ho e patala bokae ka kgwedi na? Ebe o kgetha ntlo ya hao.